Tinguluve ku ri ti kota ku va ka rihanyo lerinene na ku kula hi xihatla ta swi kota ku dya swakudya swa mixaka leyi landzelaka matsavu hinkwawo yo swekiwa na matsavu yo ka ya nga swekiwangi mihandzu hinkwayo leyi dyiwaka hi vanhu ta swi kota ku yi dya swakudya hinkwaswo swi dyiwaka hi vanhu ta swi kota tinguluve ku dya swakudya swa mixaka yeleyo ti tlhela ti va nga vi nghozini ya rihanyo swakudya swo swekiwa hi mafurha ta swi kota tinguluve ku dya hambi ku ri nyama yo swekiwa na yo ka yi nga swekiwanga ta swi kota ku dya tinguluve ti tlhela ti kula hi xihatla.

Makhombo ya ku fafazela ka swibyariwa ku lawula switsotswana eka rihanyo ra vanhu ya katsa vuvabyi bya mbilu na vuvabyi bya ku ka ngati yi nga ha fambi kahle a mirini wa munhu hikokwalaho loko swi swibyariwa swi fafazeriwa loko swi khiwa swi nga se swekiwa swi fanele ku hlantswiwa.

Swakudya leswi nga mathinini ni vona swi nga ri kahle eka rihanyo ra vanhu hikuva swa ku tala swa kona swi pfaleriwa nkarhi wo leha emathinini.

Leswinene hi maendlelo ya ndhavuko ya vurimi hileswaku a ku rimiwa hi xikomu ku tlhela ku cheriwa mbewu kahle hi mavoko kambe sweswi marimelo a ya ha fani ku rimiwa hi michini michini yi na ku endla swihoxo kambe swihoxo loko rima hi mavoko a swi talanga.

Loko ni ri muntshwa ni lava ku ya tirha epurasini leswi ni nga ta swi lavisisa ndzi nga se ya tirha hileswaku va landzelela maendlelo ya ya ku langutela rihanyo ra vatirhi na na ku ri switirhisiwa swa vona swi le ka mayimo lamanene na.

Loko murimi a nga se va na mali ya ku endla swihlovo swo borha u fanele a kambisisa leswaku misava ya la a lavaka ku endla purasi ra yena kona ya swi kota ku hanyisa swimilana nkarhi wo leha ku nga ri na mati ke.

Mimpfuno ya swakudya leswi virisiweke hi le ya ku swakudya swo virisiwa swi va swi vupfile nakambe munhu a nga le nghozini yo hlangana na manyokanyokana.

Tihomu ta nyama ti fanele ku nyikiwa swakudya leswi faneleke leswaku ti ta kula ti ri ka rihanyo lerinene hileswaku nyama leyi yi nga ta nyikiwa vanhu yi nga va tiseli mavabyi.

Swi fanerile hikuva vana va xikolo hi vona van'wanyana va vanhu va fanele ku tiva hi swa vurimi swa vurimi swi na nkoka ngopfu eku hanyeni ka vutomi bya masiku hinkwawo.

Ku senga hi michini swa kahle loko munhu a lava ku hunguta nkarhi ku ri a heta hi xihatla lexo biha hi ku va senga ku senga hi michini hileswaku vanhu va ta heleriwa hi mintirho.

Emapurasini a ku fanelangi ku tirha navusiku swi na nghozi swinene nakona swi tele leswi nga endlekaka swi nga fambi hi ndlela ku nga vonaki.

Thekinoloji yi pfuna hileswaku leswi swi nga voniweki hi tihlo ra ngati ya kota ku swi vona swi pfuna van'wamapurasi ku vona swihoxo leswi swi nga onhaka purasi ra vona.

Van'wamapurasi lavatsongo ndlela ya vona yo xavisa ku va va xavisela mavhengele ya vona ya le kusuhi na vaakatiko va le kusuhi na purasi.

Loko a ni ri mutirhelamfumo loyi a nga na xandla eka ku tumbuluxa mitirho eka swa vurimi a ndzi ta tirha hi ndlela leyi loko ku fika nkarhi wo rima xo karhi i kuma vanhu lava kotaku ku rima hi xilo xexo i thola vona va tirha loko ko fika nguva yin'wana yo rima swin'wani i thola van'wanyana vanhu leswaku vanhu hinkwavo na vona va ta kota ku tirha.

Timbuti leswi ti pfunaka hi swona eka vufuwi leswaku a ti lavi ndhawu leyikulu ku tshamaka tona xa vumbirhi i ku a ti dyi ngopfu ku fana na swifuwo leswin'wana.

Swiphiqo swa ku tshovela hi mavoko i ku swi teka nkarhi swinene nakona lava vatirhi lava va nga tirhaku purasini va tirhaka ku tshovela va nga hlangana nghozi yo lumiwa hi tinyoka kumbe swin'wana swiharhi swi nga na vunghozi.

Ku avelana nakambe ka misava ku pfuna hileswaku van'wanyana va ta kula ndhawu yo kota ku rima va ta pfula mabindzu va kota ku va van'wamapurasi lavakulu.

Vuyelo bya ku va van'wamapurasi lavatsongo va kuma misava hileswaku loko va kume misava va kota ku ku rima swilo swa vona ku kota ku xavisela mabindzu lamakulu leswi swi kurisaka ikhonomi.

Ku nghenisa timbewu hi ndlela yo endliwa swi tsakisa van'wamapurasi leswaku mbewu yi hatla yi humelela swilo swi kula hi ku hatlisa kambe loko u yimela ntumbuluko swi teka nkarhi wo leha.

Swibyariwa leswi byariwaku ngopfu etindhawini ta le makaya swi katsa mavele matsavu na mihandzu swi tsakeriwa ngopfu hikuva hi leswi swi dyiwaka masiku na masiku.

Damu leritshwa ri nga pfuna hikuva vaakatiko va ta kuma mintirho nakona van'wamapurasi lava va rimaka va ta kota ku kuma mati hi ku olova.

Leswi munhu a nga swi endlaka ku lulamisela dyandza i ku veka mati eka madiromu ya tele kumbe ku u kuma ku pfuniwa hikuva u borha mati ya tshama ya ri kona endhawini ya wena.

A ndzi ta vulavula na yena muthori ni mu byela leswaku namuntlha u vikiwa leswaku ku ta va na xidzedze se a ni kombela leswaku ni nga ngheni entirhweni namuntlha kusukela xidzedze xi va xi hundzile kumbe swi va swi lulamisekile leswaku munhu a nga entirhweni ku nga ri na xiphiqo.

Ku tiyisisa leswaku vatirhi va le purasini va leteriwa ni nga vitana lava va nga na vutivi eka hinkwaswo swa mapurasi va ta kota ku tivisa vatirhi leswi va faneleke ku swi tiva.

Van'wamapurasi lavatsongo va fanele ku hlangana kumbe kambirhi kumbe kan'we hi n'hweti leswaku va hlanganisa leswi va swi tivaka kumbe va hlanganisiwa na van'wamapurasi lava va nga khale va karhi va rima va ta tirhisana leswi swi endliwaka emapurasini ya vona.

Vatirhi va le purasini va fanelekele ku hakeriwa hi ndlela leyi faneleke va tlhela nakambe va tirhisiwa hi ndlela leyi faneleke va nga tirhisiwi ku hundza leswi va swi holaku.

Na swi tsakela ku dya cheese hikuva yi huma eka homu homu hi yona yi tisaka masi masi lamawani ya sengiwa hi vanhu vo tirha purasini.

Muroho leyi omisiweke na yi dya leswinene ve na ntokoto ya kahle swinene hikuva kusukela ni sungule ku yi dya a ndzi se hlangana na ku vabya.

Ku va ni kota ku hlohlotelo vantshwa leswaku va nghenelela eka vurimi hi fanekele ku va ni ta na xikombiso swa van'wamapurasi la va ri mhaka va nga humelela lava mapurasi ya vona ya swinene va ta kota ku vona leswaku swa vurimi naswona u nga humelela evuton'wini ku swi endla.

Swiphiqo leswi hlanganaka na vatirhi va le mapurasini lava tirhaka navusiku ku nga va ku hlangana na swiharhi swa nghozi kumbe ku va va nga koti ku tirhisa michini leyi tirhisiwaku kahle yi hetelela yi va vavisa.

Mpfula yi kavanyeta swo tala swa mintirho ya le mapurasini lexi xo biha ku nga va ku ri leswaku loko ku ri na mpfula vatirhi va nga koti ku tirha a va holi kambe handle ka sweswo mpfula ya laveka leswaku misava ya le purasini yi ta kota ku va yi kurisa swibyariwa kahle.

Vurimi byi fanele wun'wana na wun'wana loyi a nga na vutivi kumbe loyi a nga na ku tsakela ku tiva hi swa vurimi swi nga khathaleki ku ri i wanuna wa xisati.

leyi pfuna van'wamapurasi lavatsongo leswaku va kota ku vona leswi va nga ta swi to hlayanyana swi tlhela swi pfuna na vona kumbe u nga tholi vanhu vo tala vo va va ku ku lavisisa swiphiqo leswi va ka kona epurasini ra wena.

Ku fanele ku va na ku lemukisa eka swiyanimoya kumbe eka mavonakule ku lemukisa vanhu hi swa vurimi leswaku swi nga rivaleki.

hoxa xandla kuma eka ku tumbuluxiwa ka mitirho eAfrika-Dzonga hikuva vurimi i swilo leswi tirhaka eka vutomi bya vona masiku hinkwawo awara na awara lexi xi endliwaku swi va swi karhi swi huma eka vurimi ku sukisela eka swakudya na swo nwiwa.

Van'wamapurasi lavatsongo ni nga va pfuna hi ndlela leyi ni nga va pfuna hi ku va nyika swa timali kumbe ni va pfuna hi ku va nyika switirhisiwa swa le purasini.

Leswo pfuna hi ku dya mihandzu leyi omisiweke hileswaku ya nyanganya swinene kumbe leswo biha i mihandzu leyi omisiweke hileswaku a ya ha ri na mati endzeni ka yona.

Mhaka yo va na ntanga kumbe xinsin'wana yi pfuna hi ndlela ya kahle swinene ekaya hikuva yi tisa vapfhumba endhawini.

Murhi wa ndhavuko a wa ha tekeriwi enhlokweni masiku lama lowu tekeriwaka enhlokweni i murhi wa valungu lowu xavisiwaka etikhemisi na le swibedhlele na le tliliniki.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana yi va pfuna kahle ngopfu van'wamapurasi hikuva swibyariwa swa vona swi va swi hlayisekile hikuva switsotswana swi dya swibyariwa.

Ku ndlandlamuxiwa ka madoroba ku va khumba kahle van'wamapurasi lavatsongo hikuva va kota ku kuma tindhawu leti va faneleke va ya xavisa eka tona swibyariwa swa vona.

Loko u ri n'wamapurasi wa swilo swo hambanahambana ku fana na tihuku swimilana na tinyimpfu u va u yime ka xiyimo xa kahle swinene hikuva u kota ku xavisa hala ni hala loko swimilana swi nga milangi u kota ku xavisa tihuku na tinyimpfu.

Spekboom i ximilana xa ku kota ku basisa moya nakona xi rhandziwa swinene hi swinene.

Ntlangu wa muganga wu na mbuyelo wa kahle eka vaakatiko hikuva vapfhumba loko va vhakacherile va kota ku hakela mali va pfuxa ikhonomi ya tiko rero.

Tipholisi ta mfumo leti nga pfunaka ku hungutiwa ka ku tirhisiwa ka tikhemikhali ta vurimi i ku va ku va na vanhu lava kotaka ku langutisisa leswaku van'wamapurasi va tirhisa tikhemikhali ta muhlovo wihi kumbe ta muxaka wihi.

Vurimi byi hoxa xandla kahle eka nsirhelelo wa swakudya eAfrika-Dzonga hikuva loko ku nga ri na vurimi swakudya a swi kumeki.

Ku kula hi xihatla ka madoroba hi ku tirhisa misava ya vurimi a swi khumbi kahle vuhumelerisi bya swakudya na mixavo ya swakudya hikuva loko va karhi va aka madoroba emisaveni ya vurimi ndhawu yo byala swirimiwa a ya ha vi kona.

Ku yevula swifuwo leswi dlayiweke i ntirho wa vavanuna emutini hikuva hi vona va nga na vutivi byo kota ku yevula na ku dlaya swiharhi hi ndlela leyi kongomeke.

Loko mfumo wo tshama wu ri karhi wu nyikela hi misava ya vurimi ku endlela nhluvukiso wa madoroba vuyelo bya kona hileswaku misava ya vurimi yi nge he vi kona leswi vulaka leswaku swakudya or swirimiwa swi nge he vi kona.

Vukhamba bya onha swinene eka murimi hikuva leswi swi rimiwaka hi swona va kumaka mali hi swona na ku tihanyisa hi swona loko swi yiviwa a va ha koti ku kuma mali leyi nga fanela leswi vulaka leswaku ri na vatirhi va kona va nge holi mali ya kahle.

Vuyelo byo biha lebyi tikhemikhali to dlaya switsotswana ti nga na byona eka mbangi hileswaku swiharhi leswi hanyaka enhoveni byi nga lova hikuva swi dye tikhemikhali leti.

Ndhambi yi onha hi ndlela leyiwani loko mpfula yi tele ngopfu yi kota ku khukhula swibyariwa kumbe loko mati ya tele ngopfu swibyariwa a swi koti ku hanya.

Swiphiqo leswikulu swa mbangu leswi vangiwaka hi ku tirhisiwa ngopfu ka tikhemikhali ta vurimi i ku va swiharhi swa le nhoveni swi nga ha koti ku dya swakudya swa swona kahle hikuva swi va swi tele hi tikhemikhali.

A ndzi ta va byela leswaku ku tekiwa ka misava ya mina leswaku bya hluvukisiwa madoroba a hi ndlela ya kahle ku hluvukisa madoroba va fanele va swi endle ekusuhi na madoroba lamaya a nga kona va tshika misava leyi yi nga endleriwa swa vurimi.

Mintlhontlho yin'wani leyi vanhu va nga langutanaka na yona loko va fambisa ntanga wa vaaki hileswaku ku ma nghena makhamba ya dlaya swiharhi ya ta kota ku xavisa timhondzo kumbe nyama ya swona.

Eya ni vona swi ri na nkoka ku va na insurance ya switirhisiwa swa wena hikuva epurasini ku tshama ku ri ku tirhiweni swilo swa onheka nakona loko swo onheka ku swi lunghisa hi wexe swa durha se insurance yi nga pfuna leswaku yi kota ku ku pfuna ku hakela.

Maswekelo ya kahle ya xipinichi i ku va munhu a nga tirhisi mati yo tala ku xi sweka hikuva mati yo tala ya endleka leswaku xi nga vupfi kahle.

Mintlhontlho yin'wani ya ku hlayisa xirhapa lexi nga ehenhla ka lwangu emadorobeni i ku va laha swilo swi nga byariwa kona ku nga ri emisaveni leyinene.

Ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi cince vuhumelerisi bya swakudya hi ndlela yo ka ya nga ri kahle hikuva madoroba lawa ya ndlandlamuxiwa mhaka ya ndlandlamuxiwa eka ndhawu leyi a ku faneleke ku byariwa swibyariwa.

Loko munhu a ri na purasi ni vona swi fanerile leswaku a teka inshurense ya swa vurimi hikuva swi tele swi nga endlekaka emapurasini ku katsa ku yiviwa ka swifuwo onhaka ka swimilana na swin'wanyana swo fana na sweswo.

Vurimi byi hunguta swinene ku pfumaleka ka mintirho hikuva mintirho ya laha ku rimiwaka kona yi tele ku nga ri ku rima ntsena ku katsa ku hlakula ni ku chela tikhemikhali eka swimilana leswi swi vaka swi byariweke kwalaya purasini yeleyo.

Swilo swa nkoka leswi ni nga swi vulaku eka mupulani wa doroba leswaku misava ya vurimi yi fanekele yi sirheleriwa hileswaku madoroba a ya na swakudya kahle kambe ya tshembele eka mapurasi leswaku a ta va na swakudya loko ku nga ri na mapurasi na misava ya vurimi madoroba a ya khomi swakudya.

Eka vurimi ku laveka vanhu lava nga ta kota ku lavisisa timakete ta vurimi na ku kota ku kamba leswaku nguva leyi kumbe yihi ku byariwa swimilana swa njhani.

Ku nyikela hi misava ya vurimi ni vona swi nga ri swa vutlhari hikuva misava ya swa vurimi ya pfuna swinene eka ti etikweni yi pfuna na le madorobeni.

Vurimi lebyintsongo byi pfuna kahle ngopfu eka ku hunguta vusweti bya nkarhi wo leha hikuva vurimi lebyintsongo hi laha vurimi lebyikulu byi sungulaka kona.

Ku byala swirhapa hi layeni yin'we byi pfuna loko swi ta eka minkarhi ya mimoya leswaku swimilana swa wena swi nga suki swi biwa hi moya swi suka laha swi byariweke kona.

Vurimi hinkwabyo hi bya nkoka vurimi bya laha ku rimiwaka na vurimi bya le madorobeni hinkwabyo byi na nkoka hikuva vurimi hi byona byi pfunaka vanhu leswaku va ta kuma swakudya.

Vuvabyi lebyi hlaselaka swimilana masiku lawa byi dlaya mbuyelo wa ikhonomi hi ndlela yo ka ya nga ri kahle hikuva ku byala swimilana swi va swi teke mali yo tala swinene.

Ku la hi xihatla ka madoroba loko misava yeleyo yi va yi tekiwe eka van'wamapurasi a swi va khumbhi kahle van'wamapurasi hikuva vekeriwa ka misava swi vula leswaku a va ha ri na ndhawu yo byala ka yona swimilana swa vona kumbe swibyariwa swa vona.

A ndzi ta n'wi byela leswaku a tisa vumbhoni bya leswaku mina ni yive intellectual property ya yena leswaku hi ta swi vona ku ri i ntiyiso ku fika kwini hikuva mabyalelo ya swilo ya van'wamapurasi ya fana.

Loko a ndzi ri murimi loyi a langutaneke na ku hlongoriwa epurasini ra yena hikokwalaho ka ku ndlandlamuka ka madoroba a ni ta va teka ni va yisa ekhoto hi kona ku tekela munhu ndhawu ya yena ya vurimi a swi kahle.